Andiqondi bayafana, andivumelani kwaphela kuba kaloku abantu abadlala ibhola ekhatywayo, yombhoxo nabantu abadlala imidlalo ye-elektroniki abanakufana kuba abazombaleki bahleli phantsi abadlala imidlalo ye-elektroniki. Andiqondi ndiyavumelana nale ngxelo.

Ndiye ndibone ngathi abantu abadlala imidlalo ye-elektroniki ibachaphazela ingqondo yabo baba ngamakhoboka yale midlalo. Ngelinye ixesha uthi uthetha naye abe engakuva futhi babe ekubeni ngamakhoboka wale midlalo abakwazi ukuphuma ngaphandle bayoyidlala ngokoqoqobo ngoko impilo yabo iba iba sesichengeni. banokwandisa amafutha emzimbeni ngokuhlala phantsi ixesha elide bangenzi umthambo kanti xa udlala ngaphandle uyakwazi ukwenza umthambo ize intliziyo ibethe kakuhle ibesempilweni.

Andingomntu oyithandayo imidlalo ye-elektroniki kodwa mhlawumbi bendinowudlala umdlalo we-chess ukuze ingqondo yam isebenze kakuhle ndize ndikwazi nokuhlanganisana i-sum engqondweni. Loo nto indinceda kwimiba kufuneka ndisebenzise ingqondo yam kakuhle kuyo kumba wezibalo.

Andivumelani nokuba imidlalo ye-elektroniki ithathwe njengemidlalo yokwenyani kuba ayikhuthazi ukuba sempilweni ingakumbi umntu xa ede waba likhoboka layo okanye xa edlala yonke imihla. Andiboni ukuba kufanele ifunyaniswe nemidlalo yokwenyani ibhola ekhatywa ngaphandle kunye nombhoxo.

Ndingabacebisa ngale ndlela, okokoko ndaqalisa ukudlala le midlalo yevidiyo umtshana wam wandazisa kuyo andisenalo nethuba lokulungiselela izinto zomsebenzi ndihlala ubusuku bonke nokupheka sipheka ukutya okungekho mpilweni kuba sileqa le midlalo nomtshana wam, ndicebisa ukuba umntu angayingeneli kuba iyadida engqondweni uze uzibone sowulikhoboka layo ubaleka izinto ezininzi ukuze uzodlala le midlalo ngoko kungcono ukuyodlala ngaphandle okanye uyobukela imidlalo yangaphandle ukuze ingqondo yakho ngadidwa yile midlalo nawe uzibone sowungasekho mpilweni kuba ixesha elininzi uhlala esofeni ubukele nale midlalo udlala le midlalo yevidiyo de ungabikho sempilweni.

Akunjalo, imisebenzi yokuzonwabisa ayiyo yabantu abazizityebi kuphela, iyanceda kakhulu into yoba nomsebenzi wokuzonwabisa ukuze ingqondo yakho iphazamiseke kwizinto ocinga ngazo ezinozikubangela uxinezeleko njengokuphuma uhambe uyotshayela ibala, loo nto zisenokuyikhuthaza ingqondo yakho iyihlambulule kwizinto ezisenokuba zibangela uxinezeleko okanye ukuyosebenza egadini kuyayenza ingqondo ihlaziyeke ngolona hlobo.

Umdlalo ebendinokuthanda ukuwenza ukuzonwabisa odinga imali nezixhobo ezizodwa ngumdlalo wegalufa ndiwuthanda kakhulu, ubonakala uhlaziya engqondweni kodwa okwangoku andinayo imali yokuthenga izixhobo neyokuqeqeshelwe lo mdlalo neempahla enxitywayo xa kuyoqeqeshwa okanye kuyodlalwa lo mdlalo kodwa wona ngumdlalo obonakala uhlaziya kakhulu engqondweni, ukwenza ube nabahlobo futhi awunabundlobongela. Ndiwubona uhlaziya kakhulu.

Kunjalo kuba bahlala behlaziyekile abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo batsho baphile ubomi obanelisayo. Nam xa ndinokuba ndiqiniseke ukuba ndenza umsebenzi wokuzonwabisa endiwuthandayo noba kukanye or kabini ngeveki loo nto ingandihlaziya engqondweni ndize ndikwazi uphila ubomi obonwabisayo kuba ndawusoloko ndijonge phambili nokuba ndixinizekile ndisoloko ndijonge phambili kulo msebenzi wokuzonwabisa enoba ndiwenza ngempelaveki na. Loo nto iya kundinceda uba ndihlale ndihlaziyekile engqondweni.

Ndithanda ukuphumela ngaphandle ndiye kulungisa igadi neentyatyambo kanti ngamanye amaxesha ndiyatshayela ibala okanye ndikhe ndiphumele ngaphandle ndihambe umganyana ndibuke indalo. Ngaloo ndlela ndihambe amakhilomitha anokwenza ndizive ndihlaziyekile ndibone abantu abatsha nezinto ezintsha nezinto eziqhubekayo ekuhlaleni, ngaloo ndlela uyandinceda lo msebenzi ezi ntlobo ndizisebenzisayo zomsebenzi wokuzonwabisa.